Mhlobo wam, ke ukuze ukwazi ufumana imoto entsha ngale unayo kuzofuneka imoto yakho sijonge ukuba ineminyaka emingaphi uyithengile futhi ineminyaka emingaphi yenziwe. Enye into esiza kufanela uba siyenze kukuthi sijonge zonke iindawo zemoto, sijonge uba yonke into esemotweni iyasebenza na. Into yokugqibela ke esingayenza kukuthi sithethe nawe ngezezimali.

Le ngxowamali kuyimbono elungileyo kuba wonke umntu uyafanela ukuba abone umntu wakokwabo eswelekile akwazi ukuba axole entliziyweni, abanye abantu abafumani ithuba lokuba bababone. Kuba abantu ngabantu abasentliziyweni kuthi.

Ukuthenga idatha efowunini yinto elula kakhulu kuba ungena nje kwibhanki yakho esefowunini uyithenge ngayo. Le nto ike yandinceda nam ndifanele ukuba ndibe nedatha for izinto zesikolo kuyi-load shedding.

Uninzi lwabaqhubi lucinga ukuba iyadura i-inshorensi, abanye abantu bacinga ukuba bona soze batshayise ebomini okanye xa betshayisile bazawuya kumekhenikhi alungise. Kodwa ke ngumbono omhle ukuba abantu babhatale i-inshorensi.

Ndingathi kumhlobo wam abhale phantsi amatyala wakhe abone ukuba yintoni eyenza ukuba amatyala wakhe abe maninzi, ngoobani avana nabo apho. Enye into endingathi ayenze kukuba abhale phantsi izinto azithengayo ngemali leyo enze amatyala ngayo ukuze abone uba imali iya phi asuse izinto angazidingiyo kwixesha elizayo. Enye into kukuba athini akwazi ukuzicingela ukuba naye ungumntu uzoyidinga le mali kwixesha elizayo.

Iyanceda into yokuba aqatshise ezinye izindlu zakhe kuba imali izongena kuye akwazi ukuba ezo zindlu akwazi ukuzinakekela nangona engahlali kuzo enye imali ibe ihlala kuye. Kuba xa ungumntu awukwazi ukuthi ufike kuzo zonke iindawo, futhi indlu engahlali mntu iyadilika.

Mastandi, ndingacela ukuba ungandigxothi kuba xa undigxotha andizukwazi ukuba ndikubhatale imali yakho, kodwa uba ungandinika inyanga ibe nye okanye zibe mbini ndingakwazi ukuba ndizame icebo elingakwazi ukusebenza ukuzama imali. Imali yakho ndinayo kodwa ayiphelelanga.

I-policy yomngcwabo yinto efana nokuba kulapho ubeka khona imali. Loo mali leyo kungenzeka ukuba izale xa kwenzeka ukuba kungabikho mntu uswelekayo. Futhi loo mali iza kusebenza kwiindawo apho kuke kusweleke umntu othile elungwini , kwifemeli ethile.

Kungcono xa umntu efumana imali yakhe ebhankeni esendlini kuba iitsotsi azizukwazi nokuba unemali. Xa eme efolile ilayini kulapho abantu bazobona ukuba umele ntoni ayixuthwe yonke loo mali engekakwazi nokuyisebenzisa. Futhi kulula nokuba umntu ayisebenzise kwizinto ebekengacinganga uba angayisebenzisa kuzo kuba imali iyatshisa.

Yinto entle kakhulu eyokuba ne-medical aid kuba uyakwazi uncedwa kwangexesha ungami, ungafoli i-line njengabanye abantu. Futhi uyakwazi ukuba ufumane enye yemali yakho obuyibekile xa kungaba kudlula ixesha elithile ungaguli.